Loko ndzo tikuma ndzi ri eka muxaka wa rirhandzu le swi xanisekaka ndzi nga burisana no munhu loyi ndzi n'wi tshembaka ku nga va rixaka ra mina kumbe munghana kumbe mutirhela nkulu wa rihanyo naswona ndzi nga tiyisisa leswaku ndzi huma eka vuxaka lebyi byi xanisaka mbilu ya mina leswaku ndzi ponisa vutomi bya mina naswona ndzi tshama ndzi hlayisekile na hi kurhula.

Ina, ndzi na ripfumelo eka mirhi ya ndhavuko hikuva mirhi liya i khale yi ri karhi yi tirhisiwa naswona swi ti komba leswaku ya tirha i mirhi leyi yi nga kula yi ri karhi yi tirhisiwa na sweswi ya ha tirhisiwa.

Ndzi ta n'wi amukela hi rito ro saseka ndzi n'wi komba ntirho naswona ndzi n'wi pfuna loko a lava ku pfuniwa ndzi n'wi komba rirhandzu leswaku na yena a ta titwa amukelekile eka ntlawa wa ntirho wa hina.

Ndzi nga va tsundzuxa nkarhi wo nwa maphilisi ndzi tsala mavito ya maphilisi ehansi ni nkarhi wo nwa ndzi veka maphilisi eka ndhawu leyi hlayisekeke nakona laha va nga ta hatla va mavona ndzi tshama ndzi vatsundzuxa nkoka wo nwa maphilisi.

I ku va va nyikiwa transport leyi nga ta va fikisa eswibedhlele hi ku olova naswona va va hlayisekile ku fanekele ku va na ti mobile clinic leti ti nga ta kota ku va pfuna naswona ku va na leswiya swa ti-home car laha va nga ta kota ku ya va ya va pfuxela naswona va vona loko va ha hlayisekile.

Vanhu lava va endlaka mathekisi va nga pfuna hi ku endla switulu kumbe mathekisi lama yi amukelaka ti-wheelchair naswona va dyondzisa va ma vachayeri va mathekisi ku tirhisana ni vanhu va ti-wheelchair hi musa.

Mfukuzana wa mavele wu hlasela mavele ngopfungopfu eka vavasati mfukuzana wa xifu wu hlasela xifuwo ngopfungopfu eka vavanuna mfukuzana wa xifuva wu hlasela xifuva mfukuzana wo kholoro ya nhloko ya khwiri wu hlasela nhloko ya khwiri.

Ina, vusweti byi na xandla eka ku biha emirini ka vana vatsongo vana loko va nga kumi timfanelo ta vona va ya le handle va va ringeta ku ha ku kuma vutomi lebyi hlayisekeke vutomi lebyi olovaka hikuva va kala mali vana va ti hoxa endzeni ka swiyimo leswi tikaka hikokwalaho ka vusweti leswi swi endla leswaku ntsengo ya vana lava nga na vana wu ya ehenhla swinene ngopfungopfu laha Afrika-Dzonga na laha tikweni ra hina ra South Africa vanhu vana va tshemba leswaku va ta kuma mali loko va va na vana tanihileswi ku nga na grant.

Ku tirhisa thekinoloji yo hlawula tindlela leti pfulekeke ku nyika va ndzawulo ya ndzilo tindlela leti tirhaka na tona ti hlayisekeke ta xihatla.

Ina, mali ya peceni ya vadyuhari yi enerile naswona va yi tirhisa hi timfanelo mali liya i ya vona ya leswaku va kota ku ka va nga kali swilo leswi va swi lavaka hi nkarhi wolowo a hi yona mali yo tlhogomela ndyangu hi yona hi ku vona ka mina ndzi vona mali liya yi enerile eka vona ku va kota ku ti hlayisa no tixavela leswi va swi lavaka hi nkarhi lowu va wu lavaka tanihileswi va nga tirheki.

Ku pfuna maphorisa leswaku va kota ku endla ntirho wa vona ku tikomba ku tshembeka naswona ku va u rhandza vutomi bya wena ku komba ku lavisisa ku vona leswaku i mani loyi a nga na nandzu.

A ndzi ta n'wi hlamusela leswaku u fanele ku swi tiva leswaku a ku na xitirhisiwa kumbe murhi loyi u nga tlheriselaka ku dyuhala hi nkarhi wa xihatla leswi a faneleke ku swi tiva i ku ku dyuhala ku ta tshama ku ri kona naswona i ntumbuluko u fanekele a amukela leswi va nga xiswona naswona loko a ku ve yena u vona ingaku swi ta n'wi tirhela a rhangi a tshama hansi a lava vuxokoxoko eka swilo leswi a nga se za a tinghenisa eka swona.

Ina, swa laveka leswaku u paluxa mahungu eka vanhu lava u nga ta tihlanganisa na vona leswaku u kota ku sivela xitsongwatsongwana lexi u loko u endla hi ndlela leyi u endla leswaku vanhu lava va tshamaka kusuhi na wena va nga tikumi va nghene hi xitsongwatsongwana lexa COVID-19.

Vantshwa va loloha ku tirhisa miehleketo ya vona va rhandza ngopfu ku hlohloteriwa hi vanghana va vona loko vo vona vanghana va vona va ri na timali va mbala kahle va famba hi timovha na vona va lava vutomi byi lebyiya bya vanghana va vona kutani loko vanghana va vona va komba leswi va hanyisaka xiswona va tikuma va tinghenisa endzeni ka swilo leswi nga va laveki leswi swi endle leswaku emahetelelweni va tikuma va ri vayimana va engetelela ntsengo wa vayimana laha tikweni.

Leswi swi endla leswaku loko va tikuma va ri na xibindzwana lexi va xi tirhisaka xihatla xi va nghenisela mali naswona va hatla va tiveka leswaku va xavisa swilo swa muhlovo muni swi endla leswaku va tshama va ri na mali.

Xikongomelo a ku ri ku basisa moya wa munhu loyi a saleke nakona va vuyetela kurhula eka va ndyangu.

Ku hisiwa nhompfu ku vava nhloko ku kala ku nuhela ku pfaleka ka tinhompfu ku chaya dyambu ku karhala ngopfu.

Ina, tidyondzo leti ti pfuna vanhu ku tiva switirhisiwa swa rihanyo ni ku endla swiboho swa vutivi.

Ndlela ya manguva lawa yi kahle swinene hikuva yi tiyisekisa rihanyo ra wansati yi tlhela yi endla leswaku vanhu va ti langela leswaku va lava ku va na vana hi nkarhi muni naswona yi tiyisisa rihanyo.

Ku kambela rihanyo nkarhi na nkarhi e-e vavanuna vo tala a va wu tirhisi a va byi tirhisi vukorhokeri lebyi.

Leswi a swi ta endla leswaku vadyuhari va kota ku hlayisa mali ya vona naswona va vukorhokeri va kota ku vona xiyimo xa vadyuhari leyi va tshamaka kona va kota ku va pfuna hi xihatla.

Ku pfumala vutivi bya rihanyo bya rimbewu ko hlohlotelo hi vantshwa hi timhaka ta marhandzu xikan'we ni vanghana va vona.

Ku pfumaleka ka vukorhokeri bya rihanyo na ku pfumaleka ka tindlela to famba kahle leswi swi endla leswaku vatsoniwa va le matikoxikaya va hlangana na swiphiqo.

Ku hanya hi kurhula ni ku khomeka ku hanya hi ku hlayisa rihanyo ra mianakanyo ni miri wa wena ku hanya hi ku tsaka ku hanya hi kurhula.

Ku tumbuluxa tiphilisi to teka nkarhinyana ku tirhisa thekinoloji kumbe ku cinca nkarhi wo teka maphilisi.

Masiku lama ku na thekinoloji leyi tirhisiwaka eswibedhlele ku pfuna vanhu leswi swi endla leswaku vatshunguri va ndhavuko va tekeriwa ehansi naswona va nga tshembeki hikuva kun'wana na kun'wana laha munhu a fambaka kona ku bumabumeriwi leswaku thekinoloji leyi va yi tirhisaka yi na matimba ku tlula vatshunguri va ndhavuko.

Ku dyondzisa matirhiselo ya le magondzweni eka vanhu ku endla no nyika milawu no yi tirhisa emagondzweni hi matimba swinene ku veka swiambalo swa swa le magondzweni leswaku vanhu va hlayiseka.

Ku tsemeka ka miri ku khomiwa hi khoma ra miri ku vava ka mbilu hi le henhla.

Leswi swi vula leswaku ntshungu wa munhu wu cincile a wa ha fambi xiswona leswi a wu fanekele wu fambisa xiswona emirini wa yena.

Mfumo wu nga tiyisisa leswaku ku va na xiyenge xa nkoka xa mirhi leyi tivekaka yi ri ya nkoka xo tiya wu nga tlhela wu tiyisisa leswaku ku va na timali eka swa rihanyo swa misava eswibedhlele.

Ku hlayisa mpfhuka exikarhi ka wena na van'wana ku hlamba mavoko nkarhi na nkarhi ku ambala mask ku pfula mafasitere leswaku moya wu ta nghena.

Ku sirhelela varhandziwa va wena ku tiva nkarhi na nkarhi loko u ri na HIV kumbe u nga ri na yona.

Xewani va makwerhu namuntlha ndzi mi khomile mahungu yo aka miri hi vito ndzi Xiluva tshamani mi swi tiva leswaku ku kambela a hi ku komba ku tsandzeka ku tshama nkarhi na nkarhi u ya etliliniki kumbe eswibedhlele a swi ti kombi ku tsandzeka kambe swi tiyisisa leswaku munhu u na rihanyo ra kahle ku va munhu a vulavula hi leswi a twisisa a swi twisisaka xiswona emirini a swi vuli leswaku wa tsandzeka a kambe swi komba leswaku wa ti rhandza tshama ni mi swi tiva leswaku laha emisaveni hi tele ku hanya ene munhu u fanele a hlayisa rihanyo ra yena. inkomu.

Leswi swi vangiwa hi ku kala vutivi ku pfumaleka ka tindhawu to nghenelela emugangeni ndzi vula mapatu ya ku endla leswaku timovha ti kota ku famba kahle swin'wana swi endliwa hi ndhavuko.

Nyanga i munhu loyi a tirhaka ku ku horisa vanhu kumbe ku tshungula vanhu nyanga yi kumeka eswibedhlele kumbe ematikoxikaya nyanga ku nga va ya manguva lawa kumbe ya ndhavuko.

Tshama u swi tiva leswaku laha misaveni vutomi i vhilwa leswi namuntlha u swi endlaka eka mudyuhari loyi na wena va ta ku endla siku rin'wana tshama u swi tiva leswaku ha kula hi le ku kuleni naswona loko hi karhi hi kula hi ta fika laha va nga kona na hina siku rin'wana hlayisa mudyuhari wa wena naswona u n'wi komba rirhandzu ni nhlonipho.

Munhu u fanele ku languta vuvabyi bya yena bya high blood pressure leswaku a kota ku lawula ntlakuso wa ngati na ku kota ku sivela mavabyi ya mbilu.

Siku a ku ri musumbhunuku manana a ndzi rhumiwile ku ndzi ya edorobeni. Ndzi teri loko ndzi fika exitichini xa mathekisi ndzi vonile movha yin'wana a xikontiri leyi yi nga fika yi banana na movha yin'wana leyi a yi ta eka voko ra xidyelo. Mimovha leyi a yi ta hi rivilo ra le henhla naswona wun'wani a nga mbalanga seatbelt. Ti te loko ti tlumbana wun'wana wa mimovha leyi a huma hi window screen.

Ndzi nga tiyisisa leswaku mudyuhari loyi ndzi tshamaka na yena a nwa mirhi ya yena ndzi n'wi langutile leswaku ndzi ta kota ku tiyisisa leswaku himpela u yi nwile.

Ndzi nga tiyisisa no tivisa vanhu lava ndzi hanyaka na vona leswaku munhu wo wo famba hi xitulu xa wheelchair u na vuswikoti naswona vatsoniwa ku na leswi va swi kotaka. A hi vanhu lava mi faneleke mi va tekela hansi hikuva swilo swo tala va na swona naswona va na vutokoti loko swi ta eka swin'wana swilo.

Malume Thomas ndza swi vona leswaku mi ri laha mutini hi fanele hi hlamba hinkwenu kambe mina ndzi mukreste vukreste bya mina a byi fambelani naswona leswi mi lavaka ndzi swi endla. A ndzi ta tsaka ngopfu loko mo kota ku hlonipha xiyimo xa mina.

E-e a swi bihanga kambe wanuna u fanekele a tiyisisa leswaku u ya exibedhlele va ya va ya n'wi susa leswi va n'wi susaka leswaku a ta kota ku va na rihanyo lerinene.

Leswi swi vangiwa hikokwalaho ka ku cinca ka ti-hormones na ku karhala swinene.

Tindlela ta vukorhokeri bya ku wisa ti katsa ku nyika vatirhi nkarhi wa ku wisa hi ku tirhisa maphepha ya masipala ya ya ku ti khathaleli vatsari va ndzilo.

Vana va sweswi va vula leswaku miroho a yi nandziki naswona a va tivi nkoka wa ku dya miroho emirini ya vona. Leswi hi swona swi endlaka leswaku miroho va nga yi lavi.

Ku ehleketa leswaku vuvabyi bya chukele i bya vanhu lavakulu ntsena i nghozi leyikulu swinene. Vantshwa va fanekele ku dya swakudya leswi nga na rihanyo lerinene. Va fanekele ku tirhisa mirhi nkarhi na nkarhi naswona va fanekele ku tinghenisa eka swa vutiolori va papalata ku nwa swa swi swinwiwa leswi nga na ti-calorie to tala.

Hi nga tiyisisa leswaku hi n'wi tsundzuxa hi nkoka wa vutomi leswaku a swi tiva leswaku vutomi i bya nkoka swinene naswona a hi ku hela ka misava ku va a nga ha ri na milenge. Hi nga tshama hi n'wi tivisa leswaku hi ta hanya hi n'wi seketela ka mikarhi hinkwayo naswona loko a lava ku pfuniwa hi leswi a nga kotiki ku swi fikelela hina tanihi va ndyangu hi ta kota ku n'wi pfuna.

Nkhathalelo wa wu na nkoka swinene hikuva wu langutele ku khathalela rihanyo ra manana ni ra n'wana. Wu pfuna loko ku ri na switandzhaku leswi nga ta va swi kona swa ku fana na mavabyi.

Mina na mina ndzi vile na swivavi leswi ndzi nga va na swona swo fana na ku va miri wo vava. Leswi kambe swi ndzi pfunile hikuva after nkarhinyana ndzi titwi ndzi hlayisekile swinene. Ndzi nga tiyisisa leswaku munhu loko a lava ku titwa a hlayisekile u fanekele ku ya a ya tlhava xisivela xa COVID-19.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku swilo leswi a swi endleke eka n'wana wa wa yena a swi kahle naswona n'wana a nga dyohanga nchumu. Yena a fanekele a yile a ya sivela vuvabyi leswaku byi nga fiki eka n'wana. Leswi a swi endleke swi ta n'wi khomisa tingana loko nkarhi wu ri karhi wu famba.

Ina ndzindzakhombo wa rihanyo wa pfuna ku sirhelela switirhisiwa swo fana na switulu swa mavhilwa leswi tirhisiwaka hi vatsoniwa. Leswi swi endla leswaku vatsoniwa va ti na vona va titwa va amukelekile. Switirhisiwa swa mavhilwa swi endle leswaku vatsoniwa va kota ku swi tirhisa va ya laha na laha va lavaka ku ya kona ku nga ri ku ku ku ri na munhu loyi a kotaka ku va pfuna. Ndzi vona swi fanerile leswaku swisirhelelo leswi va kona hikuva swi ta endla leswaku vatsoniwa na vona va titwa va ri va titwa va ri ntlawa wa Afrika-Dzonga.

Ina munhu u fanekele ku ya etliliniki a ya kambisisa HIV. Leswi swi endla leswaku munhu a tshama a tiva status xa yena nakona loko a kumeka a ri na xitsongwatsongwana lexi va hatla va kota ku xi tshungula no xi papalata nkarhi wu nga se za wu ye kule.

Rihanyo ra vavasati ri ni nkoka hikuva hi rona ri endlaka leswaku ndyangu wu va kona ri aka ndyangu naswona ri kurisa vana hi rirhandzu.

Ina u fanekele u quarantine. Leswi swi endla leswaku u kota ku sivela ku hangalaka ka xitsongwatsongwana loko wo kumeka u ri na xona.

Ku kala mali swi endla leswaku munhu a tshama a ri ndzeni ka miehleketo ya yena a ehleketa hi vusweti lebyi a nga na byona, a ehleketa hi lomu a nga cincisaka xiyimo xa yena, a ehleketa hi swilo swo biha ni swa kahle. Leswi swi endle leswaku miehleketo ya munhu yi tshama yi nga ri eka rihanyo lerinene.

Mfumo wu nga tiyisisa leswaku wu thola vatirhi vantshwa naswona lava va lavaka ku volunteer-a va nghenisiwa eka xivandla xa le tliliniki leswaku va kota ku pfuna laha va nga kotaka ha kona.

Condom yi sivela mavabyi naswona yi endla leswaku munhu a nga tshuki a kuma vuyimana lebyi a nga byi laveki Loko munhu a nga tirhisi condom u kota ku kuma mavabyi lama nga swi tiveki leswaku ya huma kwihi.

Loko munhu a nga nwi maphilisi hi ndlela ya kahle swi endla leswaku xitsongwatsongwana lexi a nga na xona emirini xi kula hi vukarhi. Leswi swi endle leswaku maphilisi lama a ma tekaka ya nga ha vi na nkoka ya hela matimba naswona ya nga ha tirhi emirini wa yena.

Hi ya hi komba leswaku vaongori a va khataleli ntirho wa vona naswona a va xiximi xivandla xa ntirho ni vanhu lava va taka exibedhlele. Leswi swi endle leswaku xibedhlele xi xi va na vito leri nga ri ki kahle eka tiko rero. Ku cinca leswi mfumo wu nga tiyisisa leswaku vaongori va endla ntirho wa vona exibedhlele.

Ndzi nga vulavula na swirho swa ndyangu hi xichavo ndzi va hlamusela rungula leri tirhisiweke hi hi vutshunguri.

Ndzi nga ti hlayisa hi ku wisa nkarhi na nkarhi. Ndzi kombela vuseketelo ndzi dya swakudya leswi nga na rihanyo lerinene.

E-e vunavetiso lebyi a byi khorwisi hikuva ku nwa murhi lowu nga wu nwaka kanharhu mukhava wu hela. Mukhava loko wu lava ku ri wu hela emirini wa wena u fanekele u tinghenisa eka swa vutiolori.

Vanhu va nga pfuniwa hi ku phahliwa ku nwa mirhi ya mirhi na hi ku khongeleriwa.

Va le swibedhlele va nge endla leswaku ko va na leswi vitiwaka ti-home care based. Leswi swi endla leswaku va le swibedhlele va suka va famba va vona leswaku emindyangwini ku humelela yini naswona va kota ku ku hatla va pfuna lava lavaka ku pfuniwa.

Ina swi na nkoka hikuva vatsoniwa vo tala a va koti ku endla swilo swo tala naswona mali leyi yi kota ku va hanyisa.

Munhu u fanekele ku tshama a swi tiva leswaku loko mianakanyo ya yena yi nga ri eka ndlela leyi faneleke ku va eka yona swi endla leswaku miri wa yena na wona wu nga koti ku tirha kahle. Swi endla leswaku munhu a rivala a ba na hi ti-stroke to hambanahambana. Munhu u fanekele a tiyisisa leswaku mianakanyo ya yena yi tshama yi ri eka xiteji lexi lavekaka naswona xi hlayisekeke ku nga ri leswaku a tshikeleleka eka swa mianakanyo ya yena.

Hi ku vatsundzuxa nkarhi na nkarhi no va dyondzisa nkarhi wo teka maphilisi ya vona ni ku enetisa leswaku va kuma ndhawu leyi tshembekaka leyi va nga ta tekela maphilisi ya vona kona.

Ku humelerisiwa ka mintlhontlho ya ku tirhela hi rimbewu na ku helela hi moya.

Leswaku madokodela va kota ku ku pfuna hi xihatla naswona va kota ku tiva leswaku u karhatiwa hi yini emirini wa wena.

Ku hlamusela rungula hi ndlela yo olova ni hi ku hatlisa leswaku lava nga ni nkingha va kota ku hatla va kuma ku pfuneka ku tiyisisa leswaku vanhu va hlayisa rihanyo ra miehleketo ra vona.

Cold syrup hikuva yi tirhisiwa ngopfu titliliniki naswona vanhu va tshama va ri karhi va khoma hi mukhuhlwana.

Loko muvabyi loyi a nga na HIV and AIDS a nga nwi ti-ARV hi mfanelo swi endla leswaku masocha ya miri wa yena ya va ya ya ehansi swinene nakona xitsongwatsongwana lexi hlundzuka xi swinene eka yena.

Vanhu lavakulu a va ha koti ku ya entirhweni va titirhela. Leswi swi endla leswaku va va nga koti ku fikelela swilo leswi va swi lavaka kambe muholo wa ku huma eka mfumo wu endla leswaku vutomi byi olova swinene eka vona.

A ndzi ta tiyisisa leswaku ku va na ti-toll gate eka mapatu lamakulu naswona ndzi tiyisisa leswaku ku va na matrafiki lama tshamaka ya ri eku tirheni ka tindhawu letiya leswaku hi kota ku hunguta ku tlumbana ka timovha.

Ndzi nga tiyisisa leswaku tithekinoloji leti nga kona etitliliniki na le swibedhlele ti kota ku monitor-a ti-percentage ta mirhi leyi dilivheriwaka. Ni tlhela ni tiyisisa leswaku vanhu lavakulu va tshama va ri karhi na mirhi ku order-iwa mimirhi yo tala leswaku yi kota ku hlayisa vanhu ku no nyikiwa vanhu eka nkarhi lowu taka.

Ina a ndzi ta ti nyiketela ku nwa mirhi yo hunguta ntshikelelo wa mianakanyo hikuva a yi ta ndzi pfuna swinene.

Ina ku na ku yelana exikarhi ka vuvabyi bya rihanyo ra miehleketo na ku tirhisiwa ka swidzidziharisi hikuva swidzidziharisi swi onha no pfuva miehleketo ya munhu. Swi endle leswaku miehleketo ya munhu yi nga tirhi kahle naswona leswi endla leswaku munhu a hetelela a kuma a va na mi a kumeka a ri na vuvabyi bya miehleketo eka nkarhi lowu taka.

Ku kumeka munhu a holova ni loko swi nga fanelanga. Ku tirhisa swidzidziharisi nkarhi wun'wana na wun'wana ni loko swi nga laveki.

Swi endla leswaku miri ya munhu wu tshama wu tolovela ku tirhisa mirhi leyi ni loko munhu a nga karhalanga ku fika kwihi wu ta kumeka a lava ku yi tirhisa ene leswi endla leswaku a veka rihanyo ra yena enghozini.

Vantima va ti byele leswaku ku hava mirhi leyi tshungulaka ku vilela hikokwalaho va fanekele va langutana na swiphiqo swa vona hi nhloko. Leswi a swi yimanga kahle hikuva mirhi leyi yi kotaka ku va pfuna eka rihanyo ra vona.

Mfumo wu teka nkarhi wu nga yisi mirhi eswibedhlele swa le makaya. Leswi swi endla leswaku ku pfumaleka mirhi lomu swibedhlele.

Loko ntsengo wa mirhi wu ku ri ehansi swinene swi endla leswaku vanhu va nga kumi mirhi leyi faneleke naswona van'wani va hetelela va nga kumi mirhi leyi faneleke naswona vanwana va hetelela va nga yi kumi mirhi leyi. Leswi endlaka leswaku mirhi yi xota emirini ya vanhu.

Ti-private healthcare ti endla leswaku munhu a kuma ku pfuneka hi xihatla nakona ku pfuneka ka kona ku katsa ni mirhi leyi faneleke. Leswi endla leswaku ti durha ku tlula ti-public.

Hlamusela vanhu hi swikombiso swa vuvabyi bya miehleketo seketela ku vulavurisana na vanhu.

Ti-mobile clinic ti endla leswaku vanhu va le matikoxikaya va hatla va kuma ku pfuneka loko swi ta ka swa rihanyo ra vona.

E-e a yi twisisiwi kahle emugangeni wa hina hikuva vanhu va ha tshemba ngopfu eka swa ndhavuko.

A endlela ku hunguta vuvabyi bya COVID-19 na ku endla leswaku vuvabyi lebyi kota ku control-eka eka tiko ra hina.

Va nga tiyisisa leswaku vadyuhari va nyikiwa mirhi ya vona leyi faneleke hi nkarhi lowu faneleke naswona a va nyikiwi mirhi yo tlula mpimo. Va tiyisisa leswaku vadyuhari va nwa mirhi ya vona hi nkarhi lowu faneleke.

Ku kambela nkarhi ku vona hi ndlela leyi mirhi yi tirhaka ha kona na ku tiyisisa leswaku vanhu va landzelela swiletelo swa dokodela.

Ndzi nga n'wi tivisa leswaku ku va munhu a ri na xitsongwatsongwana xa HIV and AIDS a hi ku hela ka misava naswona loko munhu a lava rihanyo lerinene u fanekele ku tiyisisa ku teka maphilisi ya yena leswaku a ta kota ku hanya nkarhi wo leha.

Mfumo a wu tekeli enhlokweni matiko ya le makaya hikuva va hleketa leswaku mirhi a yi na nkoka ngopfu eka vanhu lavaya.

Vanhu va nga ya va ya xava mirhi e ti-pharmacy. Ti-pharmacy a ti durhi ngopfu.

Mirhi yi endla leswaku vuvabyi bya dimentia byi va byi olova swinene nakona ku va lebyi kotaka ku control-iwa eka miri ya munhu kasi loko munhu a nga teki mirhi ya yena byi endle leswaku vuvabyi lebyi byi tlhelela endzhaku kumbe byi kula swinene.

Mirhi yo tala a yi humi laha Afrika-Dzonga naswona matiko yan'wana loko ya tisa mirhi yeleyo laha Afrika-Dzonga va endle leswaku yo durha swinene. Leswi endle swi endle leswaku ni le swibedhlele mirhi yi kala.

Vuvabyi bya dementia i vuvabyi lebyi hlaselaka miehleketo. Byi endla leswaku munhu a nga ehleketi hi ku olova naswona a rivala swilo ngopfu.

Vaakatiko va fanekele ku tiyisa ku tiyisisa leswaku va le kule na ndzilo loko ko tshuka ku ve na nghozi ya ndzilo va timela va ringeta ku timela ndzilo hi mati. Va nga tshuki va cherile swilo swo fana na pharafini eka ndzilo hikuva swi ta engetela ndzilo.

Loko munhu a hlayisa journal swi endle leswaku a teka mirhi hi nkarhi lowu faneleke. Leswi swi papalata ku tlakuka ka xitsongwatsongwana ka miri wa yena. Swi endle leswaku miri wa yena wu tshama wu tengile naswona masocha ya yena ya tshama ya ri henhla.

Swibedhlele swa mfumo i swa mahala a ku hakeriwa kasi swibedhlele swo ka swi nga ri swa mfumo swi lava mali leswaku va kota ku ku pfuna.

Titliliniki ta le makaya ti nga tiyisisa leswaku mirhi ya nkoka yi odiwa in advance leswaku yi tshama yi ri kona etitliliniki.

Vuhangalasi bya mahungu byi endla leswaku ku va na xiave lexikulu xikulukumba loko swi ta eka swa vuvabyi bya miehleketo hikuva byi lemukisa va vayingiseri hi nkoka wa ku hlayisa miehleketo ya vona.